Ingoma engiyikhumbulako ebesiyivuma ngesikhathi semidlalo lokha nangisafunda isikolo ngile ethi mbobo vuleka.

Ingoma eyenza umntwana akhuthale khudlwana lokha nakudlalwa imidlalo yabentwana, ngile ethi sekusele kancani.

Awa, awukho umdlalo wabentwana ekhengezwa ngawo ekuthiwa ngewobungani.

Awa, lokho akutjho bonyana abantwana bavalelwa ngaphandle kwezemidlalo kodwana kutjho bonyana abantwana kufanele bathome ngemidlalo efanele iminyaka yabo, njengemidlalo yesikolo ama-league wabancani nofana imidlalo emincani.

Awa, imidlalo efana nale yokweqa intambo ikhona eenkolweni ngombana lokha nakudlalwa imidlalo eminengi ehlukahlukeneko nalokha nakuphaliswana neenkolo ezinye uyayifumana imidlalo efana naleyo kodwana-ke umraro usekutheni, esikhathini esinengi abafundisi namkha abotitjhere eenkolweni abayiphi isikhathi esinengi ukufana nale eminye imidlalo.

Imidlalo yendabuko nayo kufuze itlolwe iphasi imithetho yakhona kufana nale eminye imidlalo ngombana lokhu kuzokusiza bonyana lokha nakukhambe isikhathi namtjhana abantu abayazi kuhle imidlalo le bangasekho ephasina, kube kukuthi imithetho yakhona ikhona itloliwe eencwadini, kuze woke umuntu nakafuna ukwazi namtjhana ukufunda ukwazi ukudlala imidlalo yendabuko le, kube lula ukuthi bakwazi ukwenza lokho.

Imidlalo yendabuko midlalo egade ikhona, idlalwa ziinzukulwane ezinengi begodu iyingcenye yamasiko namagugu womphakathi zivamise ukusebenzisa iinsetjenziswa ezilula nofana izinto zemvelo begodu zidlulisela ebantwaneni ukusukela ebantwini abadala.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini ngombana igcina amagugu wamasiko begodu ifundisa abantwana ngomlando namagugu womphakathi wabo, irhelebha ukuthuthukisa amakghono womzimba afana namandla, ukusebenzisana kanye namakghono wengqondo afana namaqhinga ukurarulula imiraro nokusebenza njengesiqhema.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu mrabaraba, ziinketo kanye nokweqa intambo.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu ngokukhuthaza ukuzibandakanya kwamaqembu nokusebenza njengeenqhema, abadlali kanengi bayabambisana begodu balandele imithetho ahlanganyelweko okusiza ukwakha ubudlelwano.

Ilutjha lifunda okunengi emidlalweni yendabuko okufana namakghono amanengi aqakathekileko, bathuthukisa amakghono womzimba afana nokusebenzisana, ukulinganisela, ukutjhagala namandla, imidlalo yendabuko ifundisa amakghono wengqondo afana namaqhinga, ukurarulula imiraro, ukutjheja nokwenza iinqunto ezihle.

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni ngombana igcina amasiko namagugu, isiza abantwana bazwisise begodu bathokozele umlando namagugu womphakathi wabo godu zikhuthaza ukuqina komzimba ukusebenzisana kanye nendlela yokuphila enepilo.

Imidlalo yendabuko ihlukile kunemidlalo yesimanjemanje ngeendlela ezinengi, imidlalo yendabuko ivamise ukudluliselwa eenzukulwaneni begodu kanengi isebenzisa izinto ezilula zemvelo nofana ezenziwe ngezandla njengamatje, iintonga nofana iintambo begodu ihlotjaniswa khulu namasiko womphakathi namagugu.

Iye, imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni, lokhu kungenca yokuthi imidlalo le, ingahlelwa ngemithetho elicacileko kanye nokuhlelekileko, okuvumela abadlali abanengi nofana amathimu bonyana ahlanganyele ngokufaneleko. Imidlalo le, inganikela ithuba lokuthi abantwana nabantu abadala batjengise amakghono wabo, ukusebenzisana njengesiqhema namaqhinga wabo lokha nabagidinga amagugu namasiko wabo.

yendabuko isiza umzimba womuntu ngokuthuthukisa ukuqina komzimba, amandla nokusebenzisana, imisebenzi efana nokugijima ukweqa nakuphosa kuthuthukisa ukuqina kwemisipha nokugijima kwenza bonyana amathambo ahlale alalulekile ngaso soke isikhathi negazi likhambe kuhle emzimbeni.

Abantu abadala badlala indima eqakatheke khulu ekufundiseni abentwana imidlalo yendabuko, badlulisela ilwazi namakghono batjengise imithetho, amaqhinga namaqhinga womdlalo ngamunye, abantu abadala nabo baqondise begodu bagade abantwana ukuqinisekisa bona badlala ngokuphepha nangokulunga.

Umdlalo omunye engiwuthanda khulu wendabuko ngilo obizwa bonyana ziinketo, emidlalweni lo, imithetho yakhona ilula khulu, umdlali ngamunye ubanelitje aliphatha kuye bese kuthi kuba namatje afakwa emgodini, kuphuma kuyini ebadlalini bonyana nifuna abemangaki ngemgodini. Umdlalo lo udlalwa ngokuthi umdlali nakusikhathi sakhe sokobana kudlale yena aphose ilitje phezulu, adose lamatje angemgodini awakhiphele ngaphandle bese kuthi ilitje nakaliphosa kwesibili, awabusele ngemgodini kodwana kumele kusale elinye ilitje ngaphandle ekuzoba ngileli alithumbileko, ukuze umdlali kuthiwe uthumele emidlalweni lo, kumele enze lokhu bekuphele amatje woke angemgodini.

Endaweni yangekhethu imidlalo yendabuko bayithathela phezulu khulu.

Awa, akekho umdlali engimaziko osele ayinjinga ngonobangela wemidlalo yendabuko.

Umsebenzi engiwuthandako wokuzilibazisa ngewokudlala ibholo yeenyawo. Ibholo yeenyawo ngiyithanda ngombana ithabulula umzimba, yenza bonyana umzimba uhlale usebujameni obuhle ngaso soke isikhathi begodu uyalibazisana bonyana umuntu angacabangi iinkinga ezinengi ezikhona ephasinapha.

Isikhathi engathaba ngaso lokha nangenza umsebenzi wokuzilibazisa, kulokha mina nabangani bami sidlalela isiqhema sinye, sidlala nesinye isiqhema sakhona ngekhethwapha. Ekugcineni komdlalo, isiqhema sami nabangani bami sathumba, sathumba unongorwana.

Nakuziwa ekuzilibaziseni engikuthandako kokudlala ibholo, engikutlhoga khulu manyathelo akhululekileko nendawo ephephileko yokudlala. Ngitlhoga nabantu engingadlala nabo, isikhathi sokuzijayeza kanye nokuzikhakhazisa ukuragela phambili nokuzama nokuthuthukisa amakghono wami. Izinto lezi zenza ukudlala ibholo kubemnandi, kuphephe begodu kube nekarisomraro.

Iye, umdlalo lo engiwuthandako wokuzilibazisa uyadinga bonyana kube nabanye abantu ngombana kuze kudlalwe umdlalo munye webholo, kudingeka bonyana kube neenqhema ezimbili. Isiqhema ngasinye kumele sibe nabadlali abayitjhumi nanye.

Umsebenzi engiwuthandako wokuzilibazisa lo, wokudlala ibholo, esikhathini esinengi udlala ngaboMqgibelo namtjhana ngaboSondo. Ngisuke nginabangani bami, sizithabulula namtjhana sikhipha isizungu.

Ekuzilibaziseni kwami engikuthandako, ekukudlala ibholo, ngifunde amakghono amanengi aqakathekileko. Ngifunde ukusebenza ngesiqhema ngombana ibholo mdlalo wesiqhema begodu ipumelelo iyangokuthi woke umuntu asebenzisane. Ngifunde ukukhulumisana kuhle nabanye abadlali, ukwazi bona ngidlulisele nini ibholo nofana ngivikele nini. Ngifunde ukubeka umnqopho nokuzinikela njengoba ukuthuthukisa amakghono wami kutlhoga ukuzijayeza nokuzibophelela njalo.

Iye, ngiyavuma khulu bona into engiyithandako le, ekukudlala ibholo kuqakathekile. Ukudlala ibholo akusiyo indlela yokuzithabisa kwaphela, kungisiza nokuthi ngihlale ngiphelile begodu ngisebenze ngombana kufaka hlangana ukugijima, ukweqa nokunyakaza qobe ngamalanga. Ingifundisa ukusebenza njengesiqhema nokubambisana okumakghono engiwasebenzisa esikolweni, emsebenzini nepilweni yangamalanga.

Nangidlala ibholo ngizizwa ngithabe khulu begodu ngizele amandla. Ukugijima ngaphetjheya kwekundla, ukugijimisa ibholo nokulinga ukufaka igondelo kwenza ihliziyo yami ibethe msinyana begodu ingigcwalisa ngenjabulo. Ngizizwa ngithabile begodu ngikhululekile, khulukhulu nangidlala nabangani bami begodu sihleka, sidlulise ibholo begodu sisebenzisane njengesiqhema. Ngesikhathi esifanako, ngizizwa ngigcwele begodu ngizimisele ngombana ngifuna ukuthuthukisa amakghono wami, ngenze iinqunto ezihle begodu ngisize isiqhema sami siphumelele.

Ngingathi umdlalo lo wokudlala ibholo kuyinto ejayelekileko ngombana ngenye yemidlalo edumileko ephasinapha. Iingidigidi zabantu beminyaka yoke ziyayidlala ibholo qobe langa. Kudlalwa ibholo eenkolweni, emphakathini kanye nemaligini we-professional. Abangani bami abanengi nalabo engisebenzisa nabo, bayakuthabela ukuyidlala, okwenza kubelula ukuthola abangani begodu ngidlale qobe.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu ukudlala ibholo, ekuyinto engiyithandako. Ngifuna ukubafundisa amakghono asisekelo afana nokudlulisa ibholo, ukufaka igondelo begodu nokuvikela. Ngifuna nokubafundisa ukusebenza ngesiqhema, ukuzwisisa imidlalo yamaqhinga nokukhulumisana nabanye abadlali. Ngizobafundisa ukuragela phambili nokuzijayeza qobe, babeke iminqopho begodu bangapheli ithemba, ukwenzela bona bakhule babebadlali abangcono.

Ingoma engiyikhumbulako ebeyivunywa ngesikhathi semidlalo yesikolo ngile ethi vuleka mbobo ingoma le beyikhuthaza khulu ikakhulukazi nakudlalwa imidlalo efana nebholo kanye i-netball.

Emidlalweni yabantwana ingoma eyenza umntwana akhuthale khudlwana lokha nakadlalako ngilena ethi zizokujika izinto. Ingoma le nayingathonwa iimvunywe ekundleni yemidlalo kukhuthala woke umuntu ngitjho nabalandeli lokho ke kukhuthaza nabadlali abadlalako ngaleso sikhathi ikakhulukazi nakubentwana.

Awa, awukho umdlalo ekhengezwa ngawo ekuthiwa ngewobungani wabentwana okuyinto engasi yihle khulu leyo ngombana kufanele ngathana kuthonywa basese bancani badlale imidlalo yobungani.

Awa, ukudlaliswa kwabentwana ematatawini amakhulu akutjho bonyana bavalelwa ngaphandle kodwana lokho kusuke kwenzela bonyana bajayele amatatawu amakhulu basese bancani ngombana lokho kungabasiza bona bathuthukise amakghono wabo abengcono baqine batjheje indawo nanyana imidlalo nemitjhini kanengi itjhugululwa ngobukhulu nofana imithetho ukuvumelana neminyaka yabo nokuphepha ngesikhathi kancanikancani ibalungiselela iindawo zemidlalo ezilingana nabantu abadala.

Awa, akukalungi bonyana imidlalo efana nale yokweqa intambo idlalwa eentradeni zemakhaya kwaphela ngombana esikhathini esinengi ufumana bonyana kuneminye imidlalo engathandwa ngiwo woke umntwana wesikolo yeke ke nawukhona imidlalo ehlukahlukeneko ekhona eenkolweni efana nale yokweqa intambo lokho kunikela ithuba omunye nomunye umntwana bonyana azikhethele umdlalo awuthandako.

Ngibona bonyana imithetho yemidlalo yendabuko nayo kufuze itlolwe phasi ngombana lokha nayidluliselwa esizukulwaneni ngesizukulwana ngokwekambiso yesintu kuyenzeka bonyana ngokukhambe kwesikhathi ufikelele esigabeni sokobana isizukulwana sasikhatheso singabi nalo ulwazi lokobana imidlalo ehlukahlukeneko yendabuko le idlalwa njani. Yeke-ke lokha nayitlolwe phasi lokho kwenza bonyana nanyana kungadlula iminyaka emingaki imidlalo le iyokuhlala yaziwa bonyana idlalwa njani begodu ngimiphi imithetho esebenzako lokha nayidlalwako.

Imidlalo yendabuko midlalo ekade ikhona sukela emandulo imidlalo le idluliselwa babelethi ebantwaneni babo kanengi imidlalo le ayitlhoga iinsetjenziswa zesimanje manje kunalokho ithembele eentweni ezilula nofana emakghonweni wabadlali. Leyo midlalo efana nemirabaraba intambo kanye neenketo.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini ngombana irhelebho ukubulunga amasiko namagugu wethu njengabantu abamnyana. Ifundisa amagugu afana nokusebenza njengeenqhema ihlonipho nokuziphatha, ihlanganisa abantu ndawonye ukusebenzisana ikhuthaza kuqina komzimba begodu inikela imizwa wobunikazi nokuzikhakhazisa ngamasiko ahlukahlukeneko.

Minengi imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu kodwana ke imidlalo yendabuko edlalwa khulu endaweni yangekhethu mrabaraba, ziinketo, yintambo kanye namabhlege.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu ngokuthi yenze amathuba ngokuzibandakanya ngeenqhema ukusebenzisana ngeenqhema kanye nokuphalisana ngobungani ukuvumela imindeni abangani namalungu womphakathi bonyana bahlangane.

Ilutjha lifunda okunengi khulu lokha nalidlalako imidlalo yendabuko lokho kufaka hlangana ukusebenza ngeenqhema ukuziphatha ukuhlonipha imithetho ukurarulula imiraro ukubekezela kanye namagugu namasiko.

Imidlalo yendabuko kufanele ifundiswe ebantwaneni eenkolweni ngombana isiza ukubulunga amasiko namasiko wendawo ifundisa ukusebenzisana njengeenqhema ukuziphatha kuhle ukubekezela nokuhlonipha abanye.

Imidlalo yendabuko ihlukile kunemidlalo yanamhlanjesi ngombana imidlalo yendabuko ivamise ukudluliselwa eenzukulwaneni. Isebenzisa imitjhini elula nofana yenziwa emakhaya itjheje amagugu wamasiko nokuthintana komphakathi begodu idlalwa ngaphandle emiphakathini yendawo. Kuthi imidlalo yanamhlanje isebenzisa imitjhini eyenziweko elandela imithetho esemthethweni.